Bana ba ka kgona ho thola di tshwantsho dikoranteng, dikoranta, bana le ditshwantsho mono tsona, kapa ba ka sebedisa technology ena e tswetseng pele ena ya nou. Ba ya Google, matseba tsohle, ba search-a setshwantsho seo batlang ho

Ke dumellana le taba ya hore, bontshe neo ya rona ka hara naha, e seng re falle ka hara naha ya rona re ye naheng enngwe, re ilo ntshetsa neo ya rona pele ka moo re etse naha eo e hole ka neo ya rona, empa re siile naha ya rona morao.

Ho na le, tsela ena ya sejwalejwale ya ho isa dineo, ya ho bontsha neo ho mafatsheng a mang. Re ka sebedisa seyalemoya, ho nka dinepe le ho bontsha batho hore neo ya hao ke e jwang. Ka setshwantsho o tlo etsa papatso ka setshwantsho seo o hatisitse neo ya hao hodima sona. Sena se tlo etsa hore lefatshe ka bophara se bone neo ena o nang le yona.

Ha ho bonolo ho fumana dintlha ka botlalo internet-e. Empa nna nka etsa ha ho na na ho thola ditaba, nka lefa lekgolo kgwedi le kgwedi, nka kgona ho lefella lekgolo feela.

fumana ditaba ka tsela ena na sebakeng seo ke dulang ho sona. Ke utlwa bathong bao beke dulang sebakeng seo ho sona. Empa ke na le moralo ba ho fetola seo, ke tla bitsa kopano e be ke bua ka mokgwa oo ke tla hlalosa ditaba hantle, hore ke di behe hantle ka mora .

Hona le mefuta ya mmino lefatshe ka bophara, ke tseba mmino wa Sesotho, mmino ona wa senyesemane, mmino wa kwaito, mmino wa pop, le mmino e meng e mengata e ke sa e bolelang. Dipale hona le tse ding tse ngata lefatshe ka bophara, tseo re di bonang hona mo na na di television-eng, ka mehla le matsatsi. Ho na le pale ya Dimo le Tselane, Se ila tsatsi, le The Lion King.

Ke ithutile tsona television-eng, le maleme a fapane ka mona ka Afrika Borwa. Ke tseba IsiXhosa, Setswana, Sepedi, le hape ke di utlwile hona monana mminong, wa sejwalejwale, ba sebedisa dipuo tsenana tse ding.

Nka fetola pin ya Wi-Fi ya ka kapa yona data, eo ke sherelang, ke mo sherelang yona, kapa ke mofe e nyane, nna ke sebedise e ngata. A ke ke a sebedisa e ngata ho feta ya ka e le hore ke nna a patalang tjhelete e ngata ho feta ya hae.

Nka ba eletsa ka ho ba bontsha hore, tsela ena na ya sejwalejwale ya ho ba le motjhini wa ho patala, e etsa dintho di be bobebe haholo ebile e boloka nako haholo ha o batla ho reka le ho patala, ka pele ka mohala wa thekeng.

Dinomoro ha di o hlopha e se etsa bohlokwa, o kena ho tsona, o be o ya di-settings tsa teng, o be o di thibela hore di seke dia kena ho hang. Ka mantswe a mang, o na le moo o kgonang ho di thibela teng, di-setting-ing ha o kena, ha di sa hlotse di ho hlopha o hang.

Ke ile ka fumana mosebetsi company-eng ya ditshwantsho tsa mmino, ba mpatlile ditokomane, tse kang CV, lengolo la ID, lengolo la matric, le banka eo ke sebedisang. Mme ba patala ka kgwedi, ha kgwedi e feela e nngwe le engwe, ke thola moputso wa ka eo koe o sebelleditseng.

Mmuso o ka thusa setjhaba ka data, ka hore ba kenye dipalo ntlong e nngwe le engwe, moo batho ba hlokang haholo. Ba ba kenyetse. Wi-Fi, ya hona moo Jwaloka dipalo tsa motlakase tse tsamayang. Sena se ka thusa mmuso ka pono ena na haholo le setjhaba, haholo setjhaba ebile ke bona ba e hlokang haholo ntho ena na ya Wi-Fi hobane data e ya tura matsatsing ana.